Hlahlobo ya selemo le selemo. E bohlokwa haholo bakeng sa bophelo bo botle, ka kakaretso. Le ho thibela mafu a sa ntsane a le qalong. Motho o hloka ho nka ditlhahlobo tsena tse latelang selemo le selemo. Kgatello ya madi, boemo ba tswekere mading, cholesterol test, teko ya sebete le diphio. Hore atle a kgone ho tseba hore na o eme hokae.

Tjhe, ha ke dumellane le taba ena. Hobane, diphuputso tsa di-science, di ile tsa hlahisa, taba ya hore monna ya bollotseng. Ha ho bolele hore ha a robala le mosadi ya nang le tshwaetso ya HIV, yena e ke ke be a ba le tshwaetso ena. Empa monna ya bollotseng oba monyetleng wa hore o fokoleditswe, monyetla wa tshwaetso ka sixty percent. Hore HIV e se ke ya mo kena. Sena ha se bolele hore monna ya bollotseng ha robala le mosadi ya nang le tshwaetso ya HIV, kokwanahloko ena e kebe ya mo kena ho hang.

Batho ba tsofetseng ba ka phela hantle haholo, ha eba ba ja hantle. Ba etsa boikwetliso, ba hlokomela maphelo a bona. Mme ba ena le tshehetso ya maikutlo le lerato, ho tswa ho ba lelapa le metswalle. Batho ba tsofetseng ba hloka ho ja ditholwana le meroho. Protein e ntle e kenyeletse, protein e kenyeleditse nama ya kgoho, tlhapi kapo dinawa. Ba hloka hape le hore ba je lebese kapa tse ding tse nang le calcium. Bakeng sa masapo a bona. Dijo tse phetseng hantle di ka bitsa ho tloha ho one thousand ho ya ho three thousand ka kgwedi. Di fapana feela ho ya ka malapa, le tlhokomelo eo batho ba tsofetseng ba e tholang.

Ho ka thusa haholo ha o ka ba na le baoki ba wa ngata di-clinic-ing. Ka hoo ho tla kgona hore ho arolwe baoki ba bang, ba beuwe ka di-tent-e kapa ka di clinic tse tsamayang, ka hara metse. Mme ba kgone ho ruta malapa ana le batho ba sa tsebeng, ka ho rera malapa. Ka hoo ho tlaba bonolo hore batho ba bangata ba be le tsebo yeo rera malapa. Mme ba kgone ho fumana tsela ya ho rera malapa, haufinyana.

Ke nahana haeba batho kaofela ba ne, ba kgona, ho ya dipetleleng kapa di-clinic-ing tsa private. Ba ne ba tla kgetha ho ya teng. Empa, ho ya ka maemo. Ha maemo a dumella hore o na le tjhelete e lekaneng, ho ya private-ng. Kamehla batho kaofela bana ba tlo kgetha ho ya private, hobane ha hona motho ya ratang hore a lo dula nako e telele, a emetse thuso empa a opelwa ka mona a le mahlokong. Ka hoo, ha ke nahane ke kgetho ya hore motho o kgetha feela hore o ya sepetleleng sa mmuso kapa ho ya sepetleleng sa private. Ho ya ka maemo ao o phelang ka hare ho ona. Ke ona ao isang bookelong bo o o leng level-eng ya teng.

Bo re a tseba bana bona ba etsa ntho e ba tsebang hantle hore ha ya loka. Mme maikutlo aka tabeng ena, ke hore ha o na le motho o mo tsebang a etsang ketso ena o mo report-e sepoleseng. Hoba ka nnete, ketso e ha e ntse mpa fela kapa hona ho bolaya kimo. Empa ho bolaya le motjha enwa a e nweleng. Keletso ya ka batjheng ba imang ba le banyane dilemong. Ke hore ha re tlohelleng thobalano re sa le banyane, le thobalano e sa tshireletsehang haholo holo. Ha o bona hore o sole dilemong tsa ho etsa thobalano. Sebedisa tshireletso. Empa ha se o se etsahetse sa hore o thola o imile e ne o tshaba ho bolella motswadi. Dipetleleng tsa rona tsa mmuso, ho na le ho ho ntsha kimo ho molaong. Ka hoo, ha re yeng dipetleleng tsa mmuso, re tlohele ho ya ho bo re a tseba. Ba sa tsebe seo ba se etsang.